Ewe zithembekile, zithembekile. Kuba xa uzawenza , xa uzawubhatala into ethile iye ifune ipin. Iphinde ikubuze ukuba uqinisekisile na ngale, ngale mali uzawuyibhatala, ifune uveze ubuso bakho ukuze ibe nesiqinisekiso sokuba nguwe nyhani loo ubhatala le mali.

Ukwenza umgalelo webhenki apho nimane nifaka imali ningabantu, nilelo qela lithile, nimane nifaka imali then niyikhuphe ekupheleni konyaka.

Ukuze umntu anyuse amaqela akhe etyala kufuneka avule iakhawunti kwivenkile ethile amane eyibhatala. Athathe loo nto amane eyibhatala, ayibhatale kakuhle. Okanye athathe ifowuni yekhontrakthi ayibhatale , ayibhatale kakuhle ukuze liza kunyuka inqaku lakhe lamatyala.

Kuluncedo kuba uye wazi ukuba uzawuya ngemini ethile na edolophini uyokhupha le mali kwaye uzoyokhupha imali engakanani na, okanye kwaye uyayazi uba imali ikhona kuba kukho imali .

Iyo intle kakhulu into yokuba imali ingene kuwe ebhankini kunoba uyofola kuba iilayini zokufola kwiiposi zibande kakhulu. Ufumanise ukuba ngamanye amaxesha azisebenzi, kufuneke uphinde ujike uphinde ubuye ngengomso uphinde uyokufola again.

Xa, uba unepolisi yomngcwabo, le polisi xa uthe wasweleka iza , uza kufumana imali yokungcwaba, ikugoduse ikuse apho wazalelwa khona.

Kubalulekile ukusebenzisa iinkcukacha ezichanekileyo xa uvula ibhanki enzela xa kuthe wanengxaki ethile ukwazi ukuncedeka.

Izehlisile iindleko kakhulu kuba ngamanye amaxesha wawuvuka uye eposini ungenasiqinisekiso soba imali khona uyojonga, ukhwela ngemali ke phofu. Xa ufika ufike kuthwa eposini imali ayikho. So xa imali uyibona ukuba ingenile iluncedo kakhulu kuba uya unesiqinisekiso soba imali ikhona.

Ewe, kunemiqathango emininzi kuba kufuneke, baye bafune iinkcukacha ezithile, kufuneke ulinde ixesha elithile bakuaphruve. Kanti ke umatshonisa uyakunika imali ngeli xesha uyidinga ngalo ayifune ngexesha elithile.

Kunokuba wenze ityala mna ndicebisa uba umntu enze i-layby. Aleyibhaye empahleni, amane ezikhupha qho after iinyanga ezintathu. Aleyibhaye amane ezikhupha qho after iinyanga ezintathu kunokuba athathe ngetyala aphinde amane etsalelwa imali oko, amane etsalelwa imali oko.

Xa uthumela abasebenzi umvuzo ngefowuni kulula kakhulu kuba iindleko azibikho , azibikho zininzi. Yho.

I-inshorensi yokwexeshana igubungela imoto yakho. Xa itheni? Okanye imoto okanye loo nto, ifowuni xa ithe yalahleka iza kuyiripleyisa uba ilahleke ngexesha elithile.

Ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba yonke imali yakhe kule minyaka ayisebenzileyo ihamba ngendlela. I don't know.

Xa ungumbolekisimali osemthethweni imali yakho ngesiqinisekiso uyayifumana kwaye awusokoliswa ngabantu ze ngabantu ubaboleka imali, kuba ungaya kubantu bomthetho uyoxela umntu xa ethe akafuna ubuyisa imali.

Ndingaqale ndijonge ukuba le , i-inshorensi indinika imali engakanani na. Kwaye iyabathatha na abantwana aba bam bona, kwaye ingabanika malini. Iyandigodusa na indise apho ndazalelwa khona?